Ntho e nka ratang ho e tjhentjha ho ditokofele ke hore nka ba bontsha hore ho bohlokwa ha ka kang ha ba ka sign a di affidavity mane di tsheng tsa ba molao. Hoba mathata ha sale teng ke hona moo ba batlang ho ya teng. Empa ha ba ka sign-a di affidavit ho tlaba bobebe. Kapa ho tlaba thata ho motho a neng a ka batla ho ba tjhentjhela hara nako, a ba etsetse morusu.

Nna jwalo ka motho a sokang a etela dinaheng tse ding tse batlang hore ha ho fihla ho tsona ho tjhentjha tjhelete. Ke nahana ha o fihla ho tsona dinaha tseo o ya bankeng ya teng o buisane le bona, o ba bontshe tjhelete o tlang oe tshwere. Hore o tle o kgone ho tjhentjhela tjheleteng ya bona eo ba e sebedisang ka hare ho naha eo.

Tseo o tlong ho di hloka, mona ho rona ha o tlo bula account-o. O hloka bukana ya hao ya boitsebiso, o hloka le lengolo la bodulo. Mme hape o tlo hloka le tjheletenyana eo otlo ho e siya ka hare ho account eo ya hao ha o qeta ho e bula.

Nna ke nahana hore cheque account e sebetsa jwalo ka di - account tse ding. Empa fela yona e na le di tjeho tse ngata ho feta ya di -account tse ding.

Maikemisetso a ka a o batla ho bula account ena e nang le di tswala tse ntle haholo hakana. Ke hore ke shebile hore nakong ela ha se ke sena bokgoni mohlomong ke se ke sa sebetse, ebe tsona di tswala tsena tse tlo kgonang hong phedisa.

Ha o batla ho ntsha tjhelete ya hao yagrant empa o sa kgone ho sebedisa metjhini ena ya bank-a. O kaya mane mabenkeleng a di grocery mme teng ba ka kgona ho o thusa ha o fihla teng. O ntse o tshwere karete eo ya hao ya bank-a, o ba hlalosetsa hore o kopa ho ntsha tjhelete.

Ntho e kgolo e etsang hore batho le ha ba sebetsa, ba seke ba fihlella mekitlane wa bona. Ke hoba ba tloha ba na le ditlhoko tse ngata haholo. Ho feta ka moo ba fumanang moputso wa bona ka teng.

Overdraft facility ena, re ka kgona hore re fumane tjhelete. Le ha o ntso ho bonahala re se na tjhelete ka hare ho account ya rona.

Phapang pakeng tsa cheque account le savings account ke hore mona ho cheque account ditefello tsa re teng di batla di le hodimo nyana, ho tsena tsa account ya tsa pokello. E leng yona savings account

Ke le mosebeledisi wa bank-a ya lona, ke tshohile haholo. Hoba jwale ke ne ke le mane motjhining wa ho ntsha tjhelete, e leng yona ATM ha card yaka e tla kwenyeha. Mme ke kopa thuso ya lona ka potlako, hoba ke tshaba hore tjhelete yaka e katswa e nyametse le yona.

Kopo ya hao ya sekoloto sa ho reka koloi ha eya atleha ka hore re fumane hore rele ba bank-a, ha re lekodisa moputso wa hao o fumanang mosebetsing. Hao anele hore o ka fumana sekoloto se sekana, se eleng sa ho reka koloi.

Ntho o tlang ho etsa o tlo kenya karete ya hao motjhining ona wa tjhelete ebe wa ema e hlahise moo o kenyang pin teng. O tobetse pin ya hao. Ha o qeta e tla o hlahisetsa mo o tlamehileng ho kgetha tjhelete eo o batlang ho e ntsha teng. Ha o qeta e tla o hlahisetsa mo o tlong ho kgetha hore na mofuta wa account o e sebedisang ke o feng. Ha o qeta ebe o ema hanyenyane, e be karete ya hao e kgutlela ho wena. Ebe o ema hanyenyane, e be tjhelete ya hao o ya e fumana.

Batswadi le ka kgona ho patala sekolo ka mehala ya lona. Ha feela le ena le internet banking kapa le ka download-a app ya di bank-a, tseo le di sebedisang mehaleng eo ya lona.

Ee, nna ke bona ba e ja hantle tjhelete ya bona ya Pension-e. Mme e kgona ho ba qhoba, hoba e ngwe ke bona ba e tsetetse di bank-eng.